Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo gonne thekenoloji ya ko godimo thata go gaisa dilo tsa tlhago.

Maemo a bosa a na le go farologana ka mefuta e farologaneng gonne mafelo a farologana. Ke sone se se bakang gore maungo a se jalwe ka nako e le nngwe mo mafelong a farologaneng.

Maungo a na le seabe fela mo boitekanelong jwa motho gonne a tlhokega mo mmeleng wa motho gore mmele o nne o nonofile, o nne o nna le maatla ka bakeng fa go nna le maungo.

Maungo a na le seabe mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa gonne batho ga ba kgone go phela ntle le maungo. And-e maungo a botlhokwa mo maphelong ka batho, ke sone se se botlhokwa sa go netefatsa gore ikonomi ya rona e nna e le maleba.

Merogo e na le seabe mo mmeleng wa motho gonne e tiisa mmele wa motho, e fa wa mmele wa motho maatla, e fa mmele wa motho dikotla tse di tlhokagalang gonne mmele wa motho ga wa tshwanela go phela ntle le maungo, ke raya yone merogo.

Merogo ke maungo a kgetlhiwang, a jalwang, a kotulwa ka nako e e maleba. A fiwa batho gore ba kgone go a ja. A fe mmele ya bone dikotla, a fe mmele ya bone maatla, a fe mmele ya bone thata ke sone se mosola seo gore re kgone go nna le maungo.

Batho bangwe ba rata rooibos-e mme le nna ke le mongwe wa bone gonne rooibos ke tee e e nang le gotlhe. Ke tee eleng gore le ga o na le bothata ba go tlhoka madi mo mmeleng, e ka oketsa madi and-e e na le dikotla.

Ke etetse temothuo ya ga malome mme ao ruta ka thulaganyo ya go ntsha rooibos. Ke ithutile go le gontsi ka go ntsha rooibos. And-e ke bone go le botlhokwa gore rooibos e botlhokwa mo tikologong, e thusa le mmele wa motho.

Rooibos e farologana thata le mefuta e mengwe ya ditee. Ka jalo e kgona go bontsha gore rooibos e botlhokwa ebile e na le dikotla mo mmeleng wa motho.

seabe sa dijalo tsa kgwebo jaaka diterebe tse di dirisiwang go dira beine o morara mo madirelong a temothuo e ka tlisa ditlamorago tsa economy ya tikologo le loago tsa temothuo ya mofeini o morara gonne e tsentseng letsogo mo ikonoming ya selegae and e tswelela pele le mmaraka wa lefatshe

Go netefatsa gore rooibos-o e jala sentle, o ka netefatsa gore ke kopana le batho ba ba maleba go nkgakolola le go nkitsise ka nako e rooibos-o e tswang ka yone le e lemiwang ka yone.

Temothuo ya rooibos e e eme.

Climate e ama mefuta ya me morogo ka tsela e e farologaneng gonne merogo nngwe e na le nako ya yone e tshwanetseng go tloga ka yona le go kotula ka yona. Ke sone se se etsang gore tlelaemete e fetole go kotula ga merogo.

Go na le maungo a e sa itsegeng thata mme a nale molemo mo mmeleng wa rona a ka mmele ya rona dikotla. Go yeng ka maina ao a maungo a o, sekao e ka nna tamati, tamati ga e jalege bonolo ebile ga e tlhoge bonolo. Mme e botlhokwa mo mmeleng wa rona.

Maungo le merogo di a farologana gonne ga se selo se se sengwe. And-e merogo e a ga mmele ya rona, le one maungo a ga mmele ya rona maar ga di tshwane.

ditokologo tse di farologaneng di le tlelaemete di tlhotlheletsa jang mefuta ya dijalo tse di jalwang di tlhotlheletsa ka gonne tlelaemete ra e change r le mefuta ya dijalo e a fetoga ke ka mokgwa o go le molemo gore ga o simolola o jala o lemoge pele gore tlelaemete e ntse jang force heme o sa dijalo tsa gago

Go le gantsi re ja merogo mme fela ke akanya gore merogo mengwe e e sa itsegeng thata e ka nna molemo go e leka jaaka pine apole kgotsa pawpaw.

Gore o jale merogo e mefuta ya maungo jaaka diapole le dipanana, go thusa thata gonne o ka se latlhegelwe ke madi a le mantsi go reka maungo ka gonne o tla be o ijaletse maungo a gago.

ke merogo e e tshwanang le tamati e jalwa mo go na le metsi a le mantsi teng mmu wa teng o na le dinamane leo go re tamati e kgone go butswa sentle mme le go e roba o e rojwa kago go ntsha tamati fela wa tlogela matlhare gore ga nako e nngwe e tla go tlhaga e be tamati e nngwe e kgona go tswa.

Rooibos-e ke sejalo se e leng gore se botlhokwa thata mo mmeleng wa rona le mo mading a rona. Se ka re thusa thata go re fa maatla.

Ke tshepa gore go nne le melemo e ka nnang teng mo boitekanelong jwa go ja rooibos, gonne rooibos le ga o tlhoka madi mo mmeleng e kgona go oketsa madi.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke gonne dijalo tsa bone tsa rooibos-e di kgona go sa gole gonne go na le digagabi tse e leng gore di ja ditlhare tsa rooibos.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke gore balemirui ba maungo ba kgona go lema mme fela ba se rekelwe maungo a bone, go a rekiwa maungo go tswa ko dipolaseng tse dingwe.

Dingwe tsa ditsela tse di dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone mo diponb tse di bang le boleng jo bo oketsegileng jaaka di-jam-e, matute le maungo a a omisitsweng. Dilo tse tsotlhe tse ke feleletsang go di bua di tokafaditse botshelo jwa rona gonne di kgonne go tsaya maungo mme ba dira boleng jo bo oketsegileng.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diperekisi, ke diterebe, ke tamati le apole, le namune. Ke tsone tse di jewang thata mo lefatsheng lotlhe.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke sepinatšhe, khabetšhe, ditapole le ditamati. Ke tsone tse di jewang thata mo lefatsheng lotlhe.

Dithoro le mabele di na le seabe mo temothuong ya segompieno le mo thulaganyong tsa dijo gonne di botlhokwa thata mo mmeleng wa rona, di tisa mmele le masole a mmele gore re nne re itekanetse.